Mo tikologong ya me, nne ke ka rata fa ba lefapha la pholo ba ka thusa bagodi ba rona ka go ba atameletsa tleliniki gaufinyane, ga mogolo a ya tleliniking le rona ga re ya tleliniking re pagama ditekesi gore re fitlhe kwa tliliniking. Go ne go ka nna kaone ga nne tliliniki e e ka nna gaufi le bagodi ba rona gore ba kgone gore ba tsamaya sekgala se se bikinyana gore ba ye go tsaya ditlhare tsa bone le di-treatment-e tsa bone.

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomele ko malapeng a bona ka gore bagodi ba rata go ipona ba feleletsa matshelo a bone a bofelo mo lefatsheng le bao ba ba ratang, ka jalo ga e le gore mo lapeng motshegare le tshwere ke ditiro tse di dirang gore ga le yo mo lapeng go ne go ka nna kaone go thapa mothusi o tla tlang a thusa mogodi mo lapeng gore e re ga le boa tirong le kry-e mogodi wa lona a tlhokomelesegile le lona le kgona go bona gore tlhokomelo e a tlhokomelesegileng ka yone e ntse jang.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelesegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke gore batsofe ba itse setso, ba itse mmila, ba itse ka moo dilo tsa setso di tsamaisiwang ka teng ebile ba na le maitemogelo a le mantsi mo lefatsheng mme ga re tla boammaaruri ke gore gompieno batho ba latlhile setso ke ka moo re bonang batho ba itirela ka go rata ga bone ba sa sale setso morago.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona gore re ratane, re tlhokomelane mme ebile re direlane ka gore kamoso le rona re tsoga re le batsofe, ke ka moo re tshwanetseng gore re tlhokomele batsofe ba rona, re ba bontshe lerato, re ba tlhokomele.

Lelapa le setšhaba, seabe sa bona sa go tlamela batsofe ka gore ba tsaya batsofe ba ba isa kwa dintlong tsa go tlhokomela bagodi, ga ba sa tlhole ba na le nako e ntsi ya go itseela mo batsofeng ka gore ba shebile gore ba itse sengwe le sengwe mo malatsing ano mme ka setso dilo tse dingwe di a ilelwa, batsofe ba a tlhokomelwa, botlhale bo tswa mo batsofeng.

Mo tikologong ya ka, ditirelo tse di fiwang batsofe ke gore go na le batho ba ba tlholang ba tswa ko lefapheng la pholo, ba tsamaya ba etela matlo a go nang le bagodi mo go one go bona gore bagodi ba tsaya ditlhare tsa bone ka nako le go bona gore bagodi ba dula mo tikologong e e phepa mme ga ba tle kgapetsa-kgapetsa ba tla morago ga nako e telele.

Ke itse mafelo a le mabedi ao go tlhokomelwang bagodi ko go ona. Ditirelo tse ba di fang bagodi ba tlhokomela bagodi ka go ba tlhapisa, ka go bona gore bagodi ba dula mo lefelong le le phepa, ka go fa bagodi dijo tse di siametseng mebele ya bone, ka go bona fa bagodi ba nwa ditlhare tsa bone ka nako. Mafelo ao a duelwa, ga se a lefapha la pholo, a puso ke mafelo a a ikemetseng.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe ke thulaganyo e e siameng tota mme fela nne nka rata ga nka bona e tokafadiwa ka go ka okeletsa bagodi ba rona madi le ka go batlela bagodi ba rona batlhokomedi bao ba ba tlhokomelang o bona gore a madi a bone a dirisiwa sentle, a ba direla tse di ba tshwanetseng tse di maleba.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama matshelo a batsofe ba rona botlhe ka kakaretso ka gore e thusa batsofe ba rona ka tseo ba di tlhokang mme fela ga e kgone go fitlhelela ditlhokegalo tsotlhe tseo ba di tlhokang, ke ka moo ke akanyang gore puso e tshwanetse e le ke botoka mo batsofeng ba rona.

Ga o dira kopo ya pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela, o ya kwa dikantorong tsa lefapha la puso tse e leng gore go ikwadisiwa ko go tsone, batsofe ba rona ba kwadisiwa ko go tsone ga ba setse ba fitlheletse dingwaga di le masome a marataro, ke ka moo o bonang batsofe ba rona ba na le ditokelo tsa go ya ko teng go ya go kwadisa yona pension-e.

Ka dinako dingwe o tla bona e le gore mo lelapeng ga gona ope o berekang mme ba lelapa ba shebile gore madi a motsofe ke one a tla ba tlamelang ka go ba rekela dijo mo lapeng mme fa e tla mo batlhokomeding, batlhokomedi le bone ga ba kgone gore ba ka bona madi a a ba tshwanetseng a go tlhokomela batsofe, bontsi ba nako ba kry-a madi a a kwa tlase sa bone ba bereka ka gore ba batla tiro le gore ba bangwe ba na le lerato la go tlhokomela batsofe.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e ya botsofe ga a na le dingwaga di le masome a marataro, ke nagana gore gore ba tlhope dingwaga tseo ke gore mo pusong batho ba le bantsi ba tswa ko meberekong ba le dingwaga di le masome a marataro ka dingwaga tseo motho le mmele wa be o tlhoka gore o ikhutse.

Ke nagana gore puso e tshwanetse go tsamaya mo metsemagaeng go bona gore bagolo ba ba palelwang ke go fitlha kwa dipetlele ba bakae le gore ke ba ba feng ba shebe le dinako le matsatsi a ba tshwanetseng gore ba ye sepetlele ka one mme matsatsi ao ga a fitlhile go ntshiwe koloi go tla go tsaya batsofe go ba isa ko dipetlele mme go nne le koloi e nngwe ya tshoganyetso mo e tla gareng ga go founiwa go te motsofe o tlhoka thuso ya potlako koloi ya tshoganyetso e tswe e tle go tsaya motsofe e mo ise sepetlele.

Ke nagana gore bagolo ba rona gore ba kgone go fitlha kwa dipetlele ke gore puso ga e ne e ka dira lefelo mo motseng le e leng gore ke lefelo le e reng ga batsofe ba rona ba tlhoka go ya sepetlele ba ye ko go lone, go ntshiwe koloi e tla tlang e ba tsaya e ba isa sepetlele.